Ndzi ndzi nga endla leswaku loyi a nga vaviseka loko ku ri a tlele hi xiyimo xa ku ka xi nga ri kahle, ni nga ni n'wu veka eka xiyimo lexi a nga ta ka a nga vaviseki ngopfu laha a nga vaviseka. Vaxilamulelamhangu va za va fika. Na ku endla ku ri vanhu va muganga va nga ti va ta yiva leswi loyi a nga ta va a vavisekile a ri na swona.

A ndzi ta vekela na vanhu lava va nga tshama va twa ku vava ivi loko va nwile e murhi wa kona wu va pfunile. Ku khombisa, loko ku ri munhu a hume xilondza loko se a wu tirhisile e nkarhi wa ku fika wu a va a horile.

Mina ndzi vona ya nga ri kahle hikuva maphilisi ya endla ku ri munhu a nga ha tswali. Kasi hala tlhelo ndzi vona swi ri kahle hikuva loko u languta vana va ku tala va hlupheka hala handle hikuva vatswari va nga ri na mhaka na vona kasi loko u pfa u nwa maphilisi, u hambana ni swa ku tala. U ta va u nga ri na n'wana. Hi ndlela leyi ni vona swi ri kahle.

Mina hi ku vona ka mina, e tiambulense ta kala. U kuma ku ri nkarhi wun'wanyana ku tirha tiambulense timbirhi. Ene u kuma ku ri loko hi foyina, swi kumeka ku tiambulense teto timbirhi ti tirhaku, ti va tiye kun'wanyana ti ya rhwala van'wanyana. Ndzi vona ku ri swo swi endlaku tiambulense loko hi ti fonela ti hlwela ku fika. Mina hi mavonele ya mina, loko a vo lava tiambulense ta ku tala, ti hlayile, ku ri nkarhi wun'wana ni wun'wana loko hi foyina ti hatla ti hi fikela.

Hi ku tshamela kule na na munhu loyi a kohlolaku naswona loko hi vona e tithishu ehansi hi nga rhwaleli. Naswona loko u vona u kohlola ene ku kohlola ka wena ku nga yimi, u fanele u tsutsumela exibedhlele hi xihatla ku ri u ta pfuneka.

Ndza ala hikuva mali leyi yi fane yi pfuna vadyuhari hi swilaveko swa vona. Kambe hina hi teka hi tirhisela e vatukulu leswi swi nga ri ki swona. Mutswari na wun'wana na wun'wana i fanele a hlayisa n'wana kumbe vana va yena, a lava swintirhwana, a sukela e timali ta ka ti nga ri ta yena.

Mina ndzi vona ku ri xikholwakholwana. Ku va ku ri leswi munhu a tibyelaka swona leswaku yena u na makhombo. Hi nga rivali ku nomu wu na matimba eka leswi hi swi vulavulaka. Loko u tibyela ku we u na makhombo u ta va na wona. Mara loko wo ka u nga pfumeli ka swona, mina ndzi vona swi nga ri kona.

Ku ri a zama e kutisa mirhi leyi ringaneke eswibedhlele. Hayi ku ri a ti sa mimorhi hi yitsongo hi yitsongo banhu va ku tala va ti vabyela, van'wanyana va hanya hi maphilisi. Loko maphilisi ya nga ri kona, e swilo a swi fambi hi ndlela. U nga tisi mirhi hi nhlayo yo karhi, tisa mirhi wo tshama wu ri kona eswibedhlele ku ri swigulana swi ta kuma mirhi.

Mina ndzi vona ku ri mavonelo ya kahle hikuva nkarhi wun'wanyana u kuma ku ri e tliliniki yi le kule ene naswona i vanhu lavakulu, ava nge fikeleli hi milenge. Nkarhi wun'wana u kuma ku ri na mali ya ku khandziya mathekisi va hava. Se loko ko va ni vukorhokeri bya ku thola vanhu lava va va yiselaku maphilisi, swi nga va swi ri kahle. Swi ta va olovisela na vutomi. Hi ndlela na vo va kota ku pfuneka hi ku van'wana ni ku famba u kuma ku ri a va ha swi koti. Mara loko ko va na vanhu lava va landzelaka maphilisi va nga va pfuna swinene.

i ku va va vona ku ri munhu loyi va n'wi hlayisaka va n'wi khoma kahle. Hikuva van'wawanyana a va swi koti ku khoma e vadyuhari kahle. Kasi va fanele va va khoma kahle naswona va va hlayisa hi ndlela ya kahle.

Mina ndzi nga tikuma ndzi humile eka byona. a ni nge hleketi kambirhi kanharhu. Ni ta famba. Loko wo kuma ku ri wa ni ba, na n'wi khomisa. Hiku siku rin'wanyana a nga ta ba wa wrong, a tlhela a n'wu dlaya. Ene ni ta titwa ni ri na xihoxo ku va ni nga n'wi khomisanga.

Va fanele va dyondzisa e vanhu hi ta makhomele ya rihanyo ra vona, naswona va va dyondzisa ku ri hi swihi swakudya swa ku aka miri na swakudya leswi va fanelaka ku va nga swi nkarhi hinkwawo. Hi ndlela nxavo ya mirhi a yi ta ehla swinene loko a ho tikhoma kahle hi hlayisa mimiri ya hina, hi dya swakudya swa ku aka miri. Na nxavo wa mirhi emavhengeleni a wu ta ya ehansi.

I kuva ku ri loko munhu a vabya e ambulense yi hatla yi yi n'wi fikela naswona loko va kala e mati va hatla va kuma ku pfuneka. Swikahle loko swi fika etikweni ku nga ri loko ku hela xilo swi heta malembe or tin'hweti hi nga siza hi swi kuma. Loko hi hatla hi kuma ku pfuneka hi swona swa kahle.

Mina hi mavonele ya mina, ni twa swi antswa loko a vo va nyika e switulu swa mavhilwa leswi switirhaku hi ti-bettery. Hi ndlela leyo a va nga ta va na ku vilela ku ri i mani a nga ta ni chovha, i mani a nga ta ni yisa hala ni lavaka kuya kona. Voho n'wini a va ta swi kota ku loko ku ri vaya eswitolo a ti driver a ya eswitolo a nga hluphi vanhu van'wanyana.

Ku hlasela mavabyi mavabyi ya ku fans na chukele, mavabyi ya tinyonga, mavabyi ya milenge. Hi ndlela munhu u ta tshama a hlayisekile, a ri eka rihanyo ra kahle.

Swa tika ngopfu hikuva eka tithoyileti eka swihambukelo leswi hi swi tirhisaku, vona a va fikeleli. Ene u kuma ku ri munhu wa kona i mukulu, loyi a n'wi hlayisaka a nga ha koti ku ku n'wi tlakula a n'wi veka eka boto ra xihambukelo. Leswi u kumaka ku van'wana va hina va tirhisa e mabakiti hikuva loko swi fika eka mhaka ya ku swihambukelweni i ntirho. Se loko ko va na ti na swihambukelo leswi swi nga endleriwa vona, ni vona ingi swi nga va olovisela vutomi.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle ngopfu hikuva loko swi fika eka mi miri ya hina, u kuma ku ri sWi-Fika swi onha swin'wanyana. U kuma ku ri munhu yena a vavisekile endzeni hikuva hi tirhise mimirhi yo ka yi nga ri nawini. Se loko munhu a twa a nga ri kahle a tsutsumeli eka xibedhlele lexi a nga le kusuhana na xona, a ta kuma ku pfuneta hi vaongori hikuva mimirhi leyi xavisiwaka, a wu swi tivi ku yi va yi hlanganisiwe na yini. U kuma ku ri munhu u hela a nga ha ri kahle hi mhaka ku lava ku tirhisa swilo swa swo ka swi nga ri nawini.

Mina ndzi vona a swi ri kahle ene a ku ri swakudya swa ku aka miri. Hikuva a hi dya rhayisi, hi dya fishi ya xikotela, hi dya meleka, va hi nyika na mihandzu. A swi ri kahle.

U kuma ku ri emapatu ya kona a ya fambeki. Nkarhi wun'wanyana u kuma ku ri ku tele vukhamba, laha va fikaku va yimisa e tiambulense va va khoma . Se hi yo mhaka loko tiambulense tiya eka tindhawu tin'wanyana va fanele va famba ni maphorisa. Ena swi ku ri na muvabyi u hlwela ku kuma mpfuneko hikuva e miganga yin'wanyana a yi kahle.

Mina hi mavonele ya mina, a tifanele ti nga pfali, ti tshama ti pfurile. Hikuva swi nga endleka munhu exikarhi ka vusiku a lava ku pfuniwa. Kambe hi mhaka ku u kuma ti pfariwile a swi olovi. Hikuva naswona hambi vo tsutsumela exibedhlele u kuma ku ri va ku byela ku ri muongori u ta ta nampundzu a ta ku vona, ene nkarhi lowu u kuma ku xiyimo xa tika.

Hikuva ka siku ro karhi siku ra kona ku ri va dyondzisa vana hi swakudya swa kahle swa ku aka miri. Va veka siku ra ravuntlhanu, va va dyondzisa hi madyelo ya kahle ya swakudya swa ku aka miri. Wavuntlhanu wun'wana na wun'wanyana ku va ku ri siku ra ra ra ku dyondzisiwa swakudya swa ku aka miri.

U fanele u fonela va xilamulelamhangu hi xihatla u va tivisa hi ta nghozi leyi nga humelel ku ri va ta hatla va fika va ta kuti ku pfuna.

Ndzi nga kombela ku ri swi nga va njhani loko vo hi tisela etliliniki ekusuhi hikuva ku fikelela eswibedhlele swa tika hikuva u kuma ku ri nkarhi wun'wanyana a hi na mali ya ku khandziya naswona loko hi fonela tiambulense ti teka nkarhi ku fika. Se loko e etliliniki wo va kusuhana hi akeriwa tliliniki kusuhana swi nga olovisela. Kumbexana va hi lavela e timovha to karhi leti va nga ta hakelaka hi n'hweti na n'hweti kumbe vaakatiko va tatisa hi ti ten rand ten randi ku ri hi ta kota ku fikelela eswibedhlele.

Va nga tirhisa e condom kumbe va tirhisa e PrEP hi ndlela leyo Khansani mavabyi ya HIV ya nge n'wi fikeleli.

Yi vangiwa hikuva loko va ri na tinkingha a va vulavuli naswona va hetelela u kuma ku ri munhu u nwa ngopfu byalwa a tibyela ku ri loko a dakwile e nkingha ta yena ti ta hela kasi u va o ti hembela hikuva loko byalwa byi hangalaka na tinkingha ta vuya.

Swi nga endla na leswaku e n'wana ekhwirini u nga koti eku bond-a na yena naswona swin'wanyana swi endla ku ri munhu loko se a velekile a venga e n'wana wakwe hikuva a nga tiyimiselanga ku va emirini.

Loko munhu a tirhisa condom u tisivela eka mavabyi ya ku fana na ti-SSTI na HIV naswona loko u nga yi tirhisi u nga kuma mavabyi ya ku fana na HIV na STI.

Swi endla hikuva miri wa wena wu va wa ha chuhile eka leswi u nga hundza eka swona kasi u fanele u ti nyika nkarhi wa ku recover-a u ta tlhelela eka leswi a wu ri xiswona.

Va sungula va n'wi nghenisa eka mhaka ya maphilisi va n'wi dyondzisa naswona leswaku ya nwiwa hi nkarhi muni naswona hi ndlela leyo loko o nwa maphilisi ya yena hi nkarhi a nga tluli i ta hanya vutomi bya kahle bya ku fana na munhu loyi a nga riki na yona HIV.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku wu va kona leswaku wu ta fikelela eka munhu un'wana na un'wana loyi a nga na vutsoniwa naswona swi ta va kota ku va pfuna ku va susa eka position one yi va yisa eka position yo karhi.

Hi ku n'wi seketela naswona hi n'wi tiyisisa ku ri ku va u kala milenge a hi ku hela ka vutomi naswona hi nga n'wi tsarisa leswaku a ta kuma vhilwa ya ya ku chovha leyi a nga ta yi tirhisa.

Ndzi nga endla leswaku a ndzi swi dyi hi masiku hinkwawo naswona ndzi landzelela diet-e ya mina ya ku va ni dya e swakudya swo aka miri.

Ina, wa ha endliwa naswona a ndzi voni ku hambana na maendlelo ya khale va ha tirhisa swona leswi a va tirhisa swona xikhale.

Loko hi vulavula hi swakudya swa ku aka miri hi vulavula hi mihandzu, matsavu naswona u nwa na mati ku ri u ta hanya rihanyo lerinene.

Ndzi nga va dyondzisa ndzi va tivisa ku ri e COVID-19 i yini naswona hi nga yi sivela njhani ku ri yi nga hi khomi ndzi va lemukisa hi nghozi ya kona ndzi nga endla ti-research-i ndzi va tsalela emaphepheni ndzi va phakela lomu va nga ta famba va hlaya kun'wana na kun'wana loko va lomu va yaka kona.

Mina ndzi vona swi fanerile loko va pfuna eka vanhu lavakulu lava va nga ha koteki ku ti tirhela.

Mina ndzi nga va ndzi nga va tshamisa ehansi ndzi va hlamusela hi swilo leswi swi nga ta n'wi pfuna ku ya emahlweni ku nga ri ku veka e rihanyo ra yena enghozini.

E vuvabyi bya ntshikelelo hi lembi munhu u kuma ku ri u tshama a ri ku hleketeni naswona nkarhi wun'wanyana van'wanyana na ku hlamba a va ha hlambi u kuma ku ri se i ti pfalela a ri one a nga ha tshami na vanhu naswona loko munhu mi vona se a ri na ti-sign-ni teto ma n'wi tshamisa hansi mi vulavula na yena mi kuma leswi swi n'wi dyaka hi ndlela leyi mi ta kota ku n'wi pfuna.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku hi dyondzisa vanhu loko swi ta eka vanhu va vutsoniwa naswona ku va u tsoniwile a swi vuli leswaku wa tsandzeka kova ku ri ku va na swiphiqo nyana emirini wa wena leswi u nga ta ka swin'wanyana u nga swi fikeleli loko tanihi ri vanhu hi fanele hi va hi ri na vutivi.

Mina ndzi vona byi antswa, hikuva loko u va fambisa u nga koti na ku swi vona leswaku ku humelela yini masiku hinkwawo van'wana a va swi koti ku va khoma kahle va va xavisa va va tsona e swakudya kasi loko va ri kaya u kota ku va vona na leswaku va hanya njhani na leswaku va hlayisekile na.

Va tirhisa xa ku kambela lexi va ku tlhavaka huma ngati ku ri kona va ku kambelaka xitsongwatsongwana kasi van'wanyana va teka ngati emirini wa wena va ya ku kambela eka ti-lab-i letikulu.

Mina ndzi vona wu pfuna hikuva va kuma e maphilisi mahala naswona mfumo wu tlhela wu va nyika e ntsengo wo karhi wa mali ya grant leyi yi va hlayisaka e vanhu vo tani.

Mina ndzi vona swi nga fanelangi hikuva nkarhi wun'wanyana u nga kuma ku ri swi ku vangela tinkingha kasi swi kahle ku ri loko u tirhisa mirhi ya le xibedhlele u tirhisa yona ntsena na loko u tirhisa ya ndhavuko u tirhisa yona ntsena.

Mina ndzi vona va khomiwa ku ringana naswona a ndzi voni xihlawuhlawu.

Mina a ndzi tivi murhi wa xintu, a a ku na murhi lowu ndzi wu tivaka.

Hi ku va va thola vanhu vanhu va ku hambanahambana lava va vulavulaka ririmi ro karhi naswona nkarhi wun'wanyana va nga tirhisa e xilungu ku ri va kota ku vulavula na vanhu vo karhi.

Mina ndzi vona swi fanerile ku ri loko munhu a ri na vuvabyi bya HIV a byela muhlekisani wa yena leswaku a ta n'wi sirhelela naswona na yena a ta a nwa maphilisi ya yena a .

Mina ndzi nga va tsundzuxa leswaku va rhanga va ya kambisisa leswaku va ta va va hlayisekini.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku loko u nga swi koti ku fikelela va nga tirhisa riqingho ku va va nga pfuxelana hi ndlela leyi na vona swi ta endla va titwa va ri ku rhandziweni.

U fanele u hlamba mavoko loko u heta ku xewetana na munhu kumbe loko u heta ku khohlola naswona loko u khohlola u fanele u pfala nomu.

Leswaku va tshama karhi va n'wi cheka leswaku e rihanyo ra yena i ra kahle na, hikuva loko a nga yi u nga kuma ku ri ku na vuvabyi byin'wanyana lebyi a va ta va va hatle va byi vona kumbe xana a nge va ponise vutomi bya n'wana kasi swi na nkoka leswaku vana hi va yisa exikalwini.

Mina ndzi vona ku nga ri maendlelo ya kahle leswaku loko ku beburiwe vana va nga ha yisiwi exikalwini kasi loko u va yisa xikalwini va va va ri kahle naswona va kuma ku tshunguleka hi xihatla.

U nga lava bandichi u n'wi bandicha kasi hala tlhelo u fanele u va u karhi u fonela ambulense leswaku yi ta n'wi pfuna hi xihatla.

I ku va va pfuna vadyuhari hi ndlela ya kahle naswona va va khoma kahle va va hlayisa ku va kahle.

Mina a ndzi pfumeli kasi ku n'wa e mirhi a swi vuli leswaku u weak, swi endla leswaku miri wa wena wu tshama wu tsakile naswona wu va wu hlayisekile.

Swi nga tikisela i vanhu lava va nga fikeleliki ku xava mirhi etikhemisi, kasi loko mirhi yi kala swi va na ntshikelelo eka vanhu van'wanyana.

Swi nga va pfuna leswaku swi va tsundzuxa na leswaku hi yihi mimirhi leyi va faneleke ku yi tirhisa naswona va yi n'wa hi nkarhi wa njhani.

Ina mina ndzi vona swi ri kahle va kula karhi va swi tiva leswaku ku tsutsumela eka timhaka ta ku endla n'wana swi na switandzhaku ka ku fika hi kwini.

I ku va u fikelela etliliniki naswona u ta kuma murhi mahala u nga humesangi mali yo karhi.

Mina ndzi vona ingi va rhanga va langutisa nhlayo ya kona, ku ri va tisa mimirhi yingani, leswi swi endlaka leswaku mirhi yi hetelela yi kala eminkarhi yin'wanyana.

Hi ku endla leswaku etitliliniki ku tshama ku ri na mimirhi ya ku tala, leswi swi nga ta endla leswaku vanhu va nga tikumi va ya etikhemisi va xava emirhi ya ku durha.

Mina ndzi vona swi hoxekile swinene, kasi loko va ti hlanganisa na mimirhi swa va pfuna naswona swi endla leswaku munhu a nga tikumi a karhi a hleketa ngopfu.

Hi ku va seketela naswona va tiyisisa leswaku va pfuna e vatsoniwa ku fikelela eka swilo leswi va swi lavaka hi ku va hlayisa.

Mina ndzi vona swi ri kahle, leswaku munhu un'wana na un'wana a swi tiva leswaku mirhi yin'wana yi na switandzhaku naswona hi dyondza hi tshama karhi hi swi tiva minkarhi hinkwayo.

Hikuva va tiyisisa leswaku eswibedhlele ku na vatirhi vo hlaya, leswi swi ta endla leswaku tilayini ti hunguteka vanhu va nga yimi nkarhi wa ku leha va nga si pfuniwa.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku hi tirhisa mirhi hi ndlela ya kahle. Hikuva loko u tshama u karhi u va nyika mirhi va hetelela va rivala va rivala na mavito ya vona.

Hi ku pfula e group leyi nga ta seketela vanhu lava va nga na ntshikelelo wa miehleketo, naswona va va dyondzisa hi mayelana na mhaka ya ntshikelelo wa miehleketo.

Vanhu eka sweswo a va tshembi kasi va ha tirhisa xintima a va swi landzeleli. Vona va ti byela ku ri va ta tirhisa marhambu ya nhloko, leswi ndzi vonaka i nga swi hoxekile kasi swi kahle ku tihlanganisa na vanhu lava nga swi dyondzela.

Sweswo swi endla leswaku e mirhi yi va yi va yi ri eka ntsengo wa le hansi kasi yi nga durhi.

Hi ku hatla va va tsutsumisela exibedhlele leswaku va ta pfuniwa. Naswona hi minkarhi hinkwawo va tshama karhi va va hlayisa va endla leswaku va nwa mirhi ya vona hi nkarhi.

Hi ku va tisela e ti-mobile emugangeni. Leswi swi ta endla leswaku munhu un'wana na un'wanyana a fikelela a kota ku tshunguriwa.

Ina ndza pfumela swi endla leswaku munhu a nga vi na ntlhontlho wa ku tirha, kasi a tshama a karhi a hleketa e swilo.

Hi ku va dyondzisa naswona va famba va nghena hi muganga hi muganga va dyondzisa vanhu hi timhaka ta ntshikelelo wa mianakanyo.

Van'wana va chava va ti byela leswaku vanhu va ta va hleka kasi va ta va judge. Van'wana va kumbexana va nga va vula ku ri va penga. Hi swona swi endlaka leswaku vanhu va tsandzeka ku fikelela eka ku byela vanhu lava nga swi dyondzela.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swi fanerile leswaku a ya exibedhlele, naswona leswaku madokodela ya ta n'wi pfuna hikuva mundzuku swi nga n'wi vangela swiphiqo.

Ina ndzi vona swi fanerile hikuva loko tliliniki yi ri kule van'wana a va fikeleli a va na yona mali ya ku khandziya. Kasi loko ti ri kusuhana vanhu va ku tala a va ta pfuneka.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a ti vonakarisa na madokodela hi xihatla, hikuva loko a tshama a nga pfuneki swi nga n'wi vangela xiphiqo leswi swi nga ri kahle loko swi fika eka rihanyo ra yena.

Va fanele ku ri loko mirhi va vona ku ri yi ya eku heleni va hatla va tivisa lomu va xavaka kona leswaku va ta hatla va fika mirhi hi nkarhi.

Va fanele va endla or va tiyisisa leswaku va foyinela laha va xavaka kona kumbe laha va odaraka mirhi, va va tivisa leswaku mirhi yo karhi a ya ha ri kona.

Mina ndzi vona yi fanerile ku nwa hi munhu un'wana na un'wanyana yi nga hlawuli leswaku u wo basa kumbe u wa ntima a ku ve murhi lowu ku nwa munhu un'wana na un'wana.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku mfumo wu endla or kumbe ku tiyisisa leswaku eswibedhlele ku na vatirhi va ku tala. Leswi swi nga ta endla leswaku layeni yi hunguteka vanhu va nga teki nkarhi va nga si pfuneka.

Ina mina ndzi vona yi phakela vukorhokeri bya kahle naswona vanhu va pfuneka swinene.

Wu na nkoka hikuva wu endla kumbe ku tiyisisa leswaku munhu un'wana ni un'wanyana u va a hlayisekile naswona rihanyo ra yena ri va ri hlayisekile.

Mina a ndzi pfumeli ndzi vona va hanya hi ndlela ya kahle. Kasi loko u tikuma u lava mirhi ya mianakanyo i ku va u hlangane na swin'wana na swin'wana evuton'wini.

I ku va a famba ti-counseling-i a tshama a karhi a vona madokodela leswaku a ta a ta kuma ku pfuneka naswona a ta tshunguleka.

Ina mina ndzi vona ingi va nga pfuneka hi ku hatlisa, hikuva ku na vanhu van'wanyana va rhandza ngopfu ku ya eka tin'anga va nga hatlisi va ya eswibedhlele kasi loko vo tirhisana swi nga pfuna ngopfu.

A ndzi ta endla leswaku vukorhokeri bya le tliliniki byi va fikela ekusuhi. Naswona va tshama va hlayisekile hi va seketela hi laha hi nga ta kota ha kona.

Hikuva va tikomba va chava naswona va va va nga ri a swi olovi swa va tikisela ku va va pfuleka va vulavula.

Ina mina ndzi vona swi ri kahle, hikuva mintirho ya kala. Kasi loko van'wanyana va kuma emidende va swi kota ku tihanyisa hi wona va ti xavela swakudya na swiambalo.

I ku va hi tirhisa e mirhi leyi hi yi kumaka eswibedhlele. Hi nga tirhisi mirhi yin'wana na yin'wanyana leyi hi yi kumaka hikuva yin'wanyana u kuma ku ri a yi kahle loko yi fika eka swa rihanyo.